Ndzi nga endla leswaku app ya mina yi fane yi pfuriwa hi pin yo karhi nakona pin ya khale yi fane yi va yi hambanile na phini ya wena yi tlhela yi pfula hi xikandza kumbe rintiwo ra mina.

Ndzi nga n'wi vutisa ndzi nga n'wi vutisa leswaku inshurense vangani nakona hi yihi mali leyi kumiwaka loko ku va na ku lahlekeriwa kumbe loko ni ta va ni lovini xin'wana xa kona ku hakeriwa mali muni hi n'hweti.

Ndzi nga ka ndzi nga teki xikweleti hikuva xikweleti xi ta ndzi hlundzuka siku ku na ti-bursary leti ni nga na ti NSFAS ya mfumo leyi kotaka ku pfuna vanhu leswaku.

Ku ti hlayisela mali swi na nkoka ngopfu hikuva loko swo tshuka swi ku jumile u hambana na ku famba u lombaka swikweleti leswi u nga ta swi endla nakona wa swi tiva leswaku u yime ngetela nkarhi wihi na wihi kumbe ku humelela swo karhi nkarhi wihi na wihi mali leyi nga ti hlayisela u tirhisa.

U nga n'wi vutisa leswaku khadi le nge ra swi kota ku teka mali eka tibange letin'wana ka ti ka michini yo teka tibange letin'wana nakona u endla yini loko khadi ro tshuka ri tshuka ri yiviwile nakona swa koteka leswaku na ku na ndhawu yo veka.

Ndlela leyinene yo endla xikombelo xa mali ebank ku ya ebank u ya vulavula na vatirhi va cheka eka ti kho leswaku wa fit ku ku.

I miehleketo ya kahle leswaku munhu un'wana mali ya yena ebangi leswi swi ta hunguta na ya vutsotsi kumbe vukhorhoku a ku na munhu loyi a le mali yi fane yi nghena ka n'wini wa bangi.

U fane a ya a boda a fika a va hlamusela kumbe a ya ebangi na passport ya yena va ta kota ku cinca.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a ya eka capitec bank hikuva ka ti bank hinkwato capitec hi yona yo olova ndzhaku hi mani na mani na machajelo ma kona ma olovile ma chi.

Swipfuno swa nkoka i ku ri mali leyi u va u yi veka ku mali ya kona va ta pfa va ku kokela kumbe va ku.

Ya va tikisela hikuva loko va lava ku famba va ku vuya ku va ku ri na mali yo karhi leyi a va ti lulamisela ku tirhisa kambe loko mimpimo yi va yi kha yi cincacinca swi endla leswaku va fane va tatisa leyi a va yi vekile ku lava ku tirhisa yona.

Swi swi endla ni twa kahle hikuva swi ndzi nhlayiso a ndzi ta wu tirhisa ku ya eka tibangi kumbe ku foyina ndzi ta va swin'wanyana swa nkoka nakona swi endla ku swilo swi olova swi hluphiwi wo tlhavetela foni u tshamile ekaya u nga zangi u bank.

Xikweleti xa bindzu xa tswala interest hi n'hweti ku va ku ri na mali yo karhi main kumbe tiphesente to karhi leti va ku ti va ti kha ti eka mali leyi u faneleke u yi hakela kambe a ku na mali leyi tswalaka.

Hi yihi bank leyi yi lavaka mali yo tiveka mali hi n'hweti hikuva loko va kha va ku hlayisela mali ku na mali leyi va n'hweti nakona loko u xava hi foni va koka mali ya ku fika ku u humesa mali a michinini va teka mali ya ku fika kwihi.

A swi ta engetela ka ku va va ta va va ri na mali ku kuma xifunengeto xa ra.

Swikombiso swa kona swa nkoka i ku va u tirhisa kona i yini ku ya kumeka mali muni nakona u hakela.

Xipfuno xa swa vutshunguri i hakelaka n'hweti na n'hweti laha u kuma hatlisa loko ku tshuka ku ve na mhangu yo biha laha u va ku u hlayiseka.

Ti lava leswaku vanhu va vona leswaku ti tiva ntirho wa ti endla swilo hi ndlela leyi faneleke na va na mhaka na vanhu lava va va endla.

Hi ku vona ka mina a swi kahle ku lomba mali kumbe ku endla kumbe xikombelo xo lomba mali u kari u nga tirhi hi loko se u fane u hakela ku hava la mali u nga ta yi kuma kona swikweletini ku hava laha a nga ta ku pfuna hi ku hakela mali.

Vamachonisi vo tala va tala ku tekela vanhu mapasi na makhadi ya tibank lava va holaka hi vona leswaku va ta kota ku va tekela mali.

Swi nga va pfuna hi ku va ta kota ku lomba mali ta tlhela va kota ku yi hakela hi ku famba ka nkarhi loko va ta va va hiti ka a swi endlaka nakona i mali yo karhi u ta va a kha a swi tiva leswaku u fane a tlherisa mali muni kumbe mali ya yena yi ya tswala hi mali.

Ndzi nga ndzi nga veka manana wa mina hikuva a kotaka ku hlayisa swilo munhu loyi a nga na xona no kota ku vona ku swilo swa nkoka na swilo swo.

Ku vekisa mali eka tindhawu ta mabindzu i ku ri loko swa mabindzu swi nga fambi kahle na wena mali leyi a swi talangi leswaku ku yi vuya eka wena leswi swi ku vekaku eka leswa kahle swa kona kumbe mpfuno wa kona i ku mali ya wena loko se yi vuya yi ri na ntswalo wo karhi.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku i swi kotisa ku yini ku amukela mali leyi a selulafoni nakona mali leyiwani a yi amukelekaka a hina.

A hi ta vitana nhlangano na vanhu lava na vona switokofela then hi n'wi vonile kwihi i yini leswi tsandzekaka ku a humesa ndlela yo ya mahlweni hi yini.

Ku va ndzi kha ndzi amukela mali hi selulafoni ndzi nga ha mali lomu a ni yi teka kona swi vuye swi ndzi hlaya ku va a ka ha ri na tilayini ta ku leha leti munhu a ti folaka a yimele nkarhi wun'wanyani u fola tilayeni mali u nga yi kumi u vuya kaya u nga ri na mali kambe loko yi nghena efonini swa olova hi ku ya a ya ku a ya fola tilayeni.

Ndzindzakhombo leyi ndzi yi tirhisaka yi lahla vanhu loko u ta va u lovile yi tlhela yi ya ku ringana vo ma ten million leyi nga ka vana yi nga ta avelana ka vanhu lava nga ta va i va .

Hikuva a wu swi tivi eka mundzuku ka siku ku ku ya endleka yini munhu a tshama a akile rifuwo hi ndlela leyinene na loko munhu a tshuka a hundzile emisaveni vanhu lava nga ta va va sele kumbe a va siyile endzhaku .

U fanele u va u ri na papila ra le vuhosini u huma kwihi endhawu leyi tshamaka ka yona hi yihi na pasi ra wena.

U fanele ku tirhisa mobile app ya wena leswaku u kota ku pfala khadi loko u nga ri na mobile app u ya khadi laha u nga ta tlhela u kota ku pfula khadi ri.

A hi mianakanyo leya kahle hikuva siku rin'wani mi nga leswi nga ta tisa madzolonga lamakulu loko se ku fanele ku avelaniwa mali leswaku u humesile mali yo tala ivi mi tlhela mi ya hafulelana mali.

Ku na ndzindzakhombo wa life insurance lowu nyikaku mali yo loko munhu a tshika a hundzile eka vanhu lava a va .

Hikuva munhu a nga salela ndzhaku a tlhela a va na xikweleti lexi ku hakela lembe na lembe swi endla leswaku xikweleti xa yena xitsongotsongo.

I ku va u nga kumi mali ya wena hinkwayo kumbe hi ku hetiseka ku vangela nkingha .

Xikongomelo xa UIF i ku vekela mali vanhu mali leyi va va ka va kha va yi tirha ha yitsongotsongo yi pfuna swinene loko munhu a tshuka a helele hi ntirho laha yi nga mali leswaku yi n'wi hlayisa nkarhinyana wolowo loko a .

U fanele u va u ri na na passport-o u tlhela kumbe epolice station ya tiko rero va ya ku tsalela papila leswaku affidavit leswaku u ta kota ku pfula .

I mali leyi vitaniwaka tax leyi yi fanele ku va u koke nhundzu ematikweni ya le.

Ina i vuvabyi hikuva loko se u toloverile ku ha tshama u kha u lomba mali hambi swi nga fanelanga laha yin'wani mali ya kona u nga ta tsandzeka.

Ndzi vona swi ri kahle hikuva mali wa swi vona leswaku ku sale mali muni mali muni laha u nga ta va u kha u swi vona na loko wo tshuka u tekeriwe khadi wena yi tekiwe ndhawu yi laha u nga ta kota ku lavisisa.

Swi na nkoka ku va u ri na akhawunti hi ku u kota ku yi hlayisa hambi wo tshuka u lahlekele hi khadi mali ya wena yi ta tshama ya hambi wo tshuka i tshweriwe hi yindlu kumbe u yiveriwa khadi mali ya wena ebangi hikuva pin ya khadi yi ta va yi kha yi tiva hi.

I vavasati hikuva vavasati va rhandza leswi va rhandzaka ku pfunetana a va swi lavi ku xava swilo va ri voxe.

Hawa swi nge khumbi hikuva ndzindzakhombo ku pfula munhu un'wana loyi a nga ta va a kha a kota ku hakela mali ya yena a nga ri ku.

Ndzi nga n'wu pfulela akhawunti leyi a nga ta kota ku veka mali laha a nga ta kota ku yi fikelela nkarhi wihi na wihi a nga za ngi a ta e mali a kota ku yi teka eka michini wun'wana na wun'wana.

A swi nga vangi ku twanana hikuva ku na vanhu koti ku hlayisa nhundzu ya tiko van'wani loko a khomi wo pfumala vutihlamuleri u ta tirhisa mali liya a vula leswaku u ta hi laha nkarhi wun'wanyani swi nga ta n'wi hlula ku hi pfala loko se nkarhi wu ya wu fikile.

I swipimelo leswi va va ku va ku pimele swona kumbe tax leyi va yi tekaka eka mali ya wena yi.

Ina i vuvekisi bya nkarhi wo leha hikuva u ta va u kha u yi nga ta va yi kha yi nghena n'hweti na n'hweti.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ku na nambara leyi tirhisiwaka ku ri mali laha a nga ta yi dayila efoyinini a va nga ta n'wi vutisa swivutiso swo karhi leswi a nga ta va a kha a swi hlamula nakona nambara ku kumeka eka inthanete.

Swi va swi ndzi nyikile nkarhi wo leha lowu ndzi nga ta va ndzi kote ku laha swi nga ta endla leswaku ndzi va na vutivi kumbe ntokoto wa njhani.

A swi kahle ku xava movha hi xikweleti hikuva loko se u ri va na nkingha ya ku hakela movha va ta va ta teka movha wa wena u yi humesa hinkwayo a va ha ri na mhaka na yona.

Mhaka ya thekinoloji yi olovisa hikuva a swi bohi ku ya ta rhumela munhu mali wo rhumela munhu mali u tshamile ekaya wa kota ku xava hi khadi u nga ri na.